Ngicabanga ukuthi umdanso wamaZulu noma wesiZulu udlala indima enkulu emphakathini wanamhlanje ngoba iy'ngane lezi esinazo zikhula phansi kwesinye isikhathi, izindaba ze-culture or nezendabuko abazazi lezo zinto kodwa ma kukhona imidanso efana neyesiZulu, ifundisa kakhulu izingane ukuthi zazi ukuthi zivelaphi futhi nokuthi kuyini ukubuya ukuba kuma different cultures.

Into engingambuza yona umngani wami ukuthi lohambo alithathayo uzimisele yini nokuthi akekho umuntu mhlawumbe omenzisa ngenkani, wuye ozifunelayo. Nginganceda ngokuthi ngimukhuthaze ukuthi angasabi, abeke umoya phansi, ayenze loku okushwoywo futhi abuye aphephile.

Into engingayitsela umphakathi ukuthi sibambisane nontombazane, sincede la efuna khona usizo futhi nje siyibonise ukuthi umuntu wesifazane uziphatha kanjani nokuthi umuntu wesifazane kumele azihloniphe. Ngingasho nje emphakathini ukuthi simuncede, simubonise indlela.

Ngicabanga ukuthi ukuya kundawo zokuhlolwa kukahle for intombazane ngoba lapho ufunda ukuziphatha, bakufundise ukuthi okungahambi uyinikela ebafaneni umncane, ubheke izincwadi zakho, ukhule ube yile nto ofuna ukuba yiyo. Futhi ngicabanga ukuthi kushintsha kakhulu umphakathi uma kukhona lezo zinto ngala uhlala khona ngoba abantwana kulamalanga bayenza izinto eziphume eceleni manje uku-attend-a izinto ezi so kumnceda kakhulu umntwana ukuthi azazi ukuthi ufunani empilweni ukuze athole konke loku akufisayo ngempilo yakhe.

Ngicabanga ukuthi usiko liba ngcwele ngoba uma bayohamba baye entabeni, basuke bafundiswa ukuba amadoda nokuthi indoda iphatha kanjani umfazi. Ngicabanga ukuthi idlala kakhulu indima ezimpilweni zabafana.

Ngicabanga ukuthi amasiko vele awafani mhlaba wonke nanoma ngingawazi amasiko amaningi kodwa ukuthi bayenza njani bona kodwa into engiyaziyo nje ukuthi kuhlukene akufani, ukuthi nje angazi ukuthi yini engafani.

Ngicabanga ukuthi mina into engayenza imindeni ilwe ngokuxubanisa izinto ezintsha nezinto zakudala ukuthi isiko manje kwabantu abaningi abasalilandeleli futhi makuza kubantwana aba sese i-youth, abafuni ukulalela, bafuna ukwenza izinto ngesimanjemanje. Futhi ngicabanga ukuthi loko angeke kube yinto e-right-i, akusiyo into e-right ngoba izoya iyenza vele ukuthi imindeni ingazwani.

Ngokucabanga kwami, ngicabanga ukuthi bafundiswa ukuthi bayiphatha kanjani emphakathini, babafundise futhi nokuthi kusetshenzwa kanjani endlini, ngicabanga ukuthi umphakathi wawukujabulela lokho ngoba kuyinto enhle.

Ngokuya ngami, angikuboni mina kuyinkinga ukuthi ukudla ukudla kwangaphandle noma ukudla okwa la ekhawuntrini yethu. Uma umuntu efuna ukuthenga ukudla kwangaphandle unelungelo lokuwuthenga futhi ukudla kuyinto ethandwa wu wonke umuntu. Esikhathini samanje masi abantu sithanda nokuzama ukudla okuhlukene so angiboni mina kuyinkinga, ngibona futhi kungasi yinto yokuthi ingalwisa abantu abathengisa ukudla kwesintu kwala ekhaya.